Ke moaparo wa makgabe mo basadi ba tlabe ba apere makgabe, ba kgabile ba tlhagisitse mmele ya bone e mentle.

Nnyaa ga ke nagane gore diaparo tsa setso ke tsone tse di dirang gore basadi ba gompieno ba apara diaparo tse dikhutshwane. Ga se tsone tse di rotloetsang bana go apara meaparo e mekhutshwane.

Dibaga le diaparo tsa setso di tsamaya ka mefuta-futa, mme di tsamaya le ka gore ke tsa setso tse feng. O tla bona ba bang ba kgabile, ba apere bosetlha kgotsa nako tse ding ba apere mmala wa loapi, re a itse gore bao nako tse dintsi batho ba ba aparang jalo e tlabe e le Batswana, mme ba bang ba tlabe ba apere dikobo tse di mebala-bala, re a itse gore bao ke Basotho.

Moaparo o mosadi a tshwanetse go apara, o tshwanetse go dula apere mesese e me telele, mme a beile le tjale mo magetleng.

Meaparo ya Setswana ya bo mme e dirilwe ka dikgetsi, ya borre e dirilwe ka letlalo. Bo mme ba tlabe ba apere makgabe ao a dirilweng ka dikgetsi mme borre ba apere meaparo ya bone eo e dirilweng ka letlalo e ka nna letlalo la kgomo.

Ke akanya gore kamano e leng teng fa gare ga setso le diaparo tsa basadi ke go bontsha gore mosadi o tswa ko setsong se feng, mme ko setsong seo basadi ba apara jang. Fa mosadi a nyetswe o tshwanetse go apara moaparo o jang, mme fa a sa nyalwa le go ne gape o apara moaparo o jang.

Nna ke di leba e le dilo tse pedi tse di farologaneng ka gonne moaparo wa setso ke moaparo e leng gore wa tlhomphiwa, mme fešhene ya gompieno ga se meaparo e kgatlhisang jaaka meaparo ya setso e kgatlhisa.

Di tlhotlheletsa tsela e basadi ba aparang ka yone go bontsha gore mosadi o tswa ko setsong se feng, mme ko setsong seo basadi ba apara jang, ba itshwara jang le mebala ya bone e ba tshwanetseng go e apara ke e jang.

Nnyaa ga e thuse go rotloetsa go lekalekana ga banna le basadi, mme e dira gore basadi ba feleletse ba nyatsa banna, ba ipona e le gore bone le banna ke batho fela ba ba one ba ba nosi ba ba tshwanang.

Go ile gwa senya basadi, gwa senya menagano ya basadi ke ka moo basadi ba gompieno ba sa apareng, ba kgona go tsamaya ko mebileng ba apere dilo tse dikhutshwane mme ba bang o fitlhela e le gore mosadi o nyetswe mare o apere moaparo e sisimosang.

Nako tse ding di lemosa gore batlhami bano ba fešhene ba sentse ba ipela ka setso sa bone, ke ka mo o fitlhelang ba tsentse dilo tsa setso mo fešheneng tsa bone, mo meaparong ya bone.

Moaparo o mosadi o tlabe ao apere ke o na o tlabe o bontsha ditekanyetso tsa setšhaba. Mosadi ga apere botlhaswa o tlo go bontsha gore mosadi o ke motho o jang le gore o jang mo setšhabeng.

Fashion e ka nna ya dirisa meaparo ya segologolo, e kopanye le meaparo ya gompieno go tlhama sengwe or go tlhama moaparo o montle, o o tla kgatlhisang batho ba segompieno le batho ba bogologolo.

Ke dilo tse di tshwanang ka go apara meaparo ya setso, mme o apara sekai o apara mosese o mokhutswane wa setso o o tlhagisang dirope ko ntle, oo o tlhagisang gore o tla be o bontsha batho gore ga o tlhomphe setso.

Ke ne ke tla tlhama diaparo tse di jaaka dishweshwe ka gonne dishweshwe di dintle mme le batšha ba itumella go di apara.

Mo setsong sa rona sa Setswana bogologolo banna ba ne ba apara masela a letheka a bitswang ditshega, mme basadi ba ne ba apara dikhiba le mesese, mme gompieno seo se fetogile, go apariwa dishweshwe le dikobo tse di nang le mogagolwane. Seo se diragala thata, moaparo oo o apariwa thata mo ditiragalong tse di tshwanang ka manyalo, le ditiragalo tsa setso.